Iindlela ezingagangathwanga kakuhle zinemiphumela emibi ngoba ngelinye ixesha, imoto ithi xa idlula apho ufumaniseke ihamba kabuhlungu. And kulula ukuba kungenzeka iingozi endaweni eneendlela ezinjalo, ingakumbi iindlela ezihamba imigama emide.

Bhuti, bendicela wethu uhlise isantya sakho. Uhamba ngesantya esiphezulu kakhulu ngoku and ke ngoku ubeka iimpilo zethu ebungciphekweni. Ewe, ndiyazi uba ndingxamile, kodwa andingxamanga ngaleyo ndlela uba ndingade ndiphulukane nobomi bam. Ndiyacela uhlise kancinci isantya sakho bhuti wam, ngokuzithobileyo.

Ubunzima babukhona bona ngoba kaloku sasesiwathengile amatikiti enyanga. Ngoku umntu kwanyanzeleka ukuba aphinde akhuphe epokethini ayokhwela amateksi and amateksi ixesha elinintsi kwakumele ndikhwele kayi-two, into endingayiqhelanga, nento eyaya ngamandla epokethin yam. Nokuthi ngoku kwakusekumele ndivuke ekuseni kakhulu kuba ndisaleqa iteksi yokuqala and kusafuneka ndithathe iteksi yesibini.

Ukusebenzisa iprem, ingakumbi xa uhamba ngezithuthi zikawonkewonke, zinobunzima kakhulu ngoba ixesha elinintsi abantu eteksini bayakhalaza bathi zibahlalisa kakubi. Abanye oodrayiva baye bathi bacela ndibhatale ngoba iprem endiyiphathayo for umntana inkulu, iyaxakekisa kakhulu. Ngamanye amaxesha kuba ngathi ungayishiya, kodwa ke uvele ucinge apho phambili uya khona uba umntana izomnceda.

Ndingazama ukuthi ndenze ezinye izinto ezizondikhupha kule nto yenzekayo or ndicele naye udrayiva ahlise isantya. Xa ngaba engafuni, ndingamxelela ndicela andohlise ngoba kaloku mna andizokwazi uhamba ngebhasi ehamba ngesantya esiphezulu kwindawo engafanelekanga ukuba ihambe ngaso and makungabe kuyenzeka, ndingafumana indawo apho ndizothi ndimripote khona.

Into eye ithi qatha kum engqondweni ixesha elinintsi, sube iphethe iikhonteyina or imitshini yokusebenza kunye neemoto, nezinye izinto eziye imitshini eye isetyenziswe kwi-construction nakwi-agriculture, nama-wind turbines nee-industrial equipments. Zizo izinto ezinkulu eziye zithi qatha ixesha elinintsi xa ndibona i-truck.

Ndicinga ukuba ibhasi ikhuselekile. Into eyenza ukuba ndicinge ukuba ibhasi ikhuselekile yile nto yokuba abaqhubi abebhasi ixesha elinintsi abaleqi bantu kuba beyazi amatikiti sewabhukhiwe, so asikho isidingo sokuleqa. Amateksi ixesha elinintsi ayaleqa ngoba afuna ubuyela emva ayothatha abanye abantu, kwaye abantu bamateksi abaqeqeshekanga. Noba kukhona into abayenzayo erongo, awuyazi nokuba ubaripote phi, bayazilawula. Yingako ndithi ibhasi iseyifu.

Kuzokufuneka ke, mntanasekhaya, uthenge ne-helmet ngoba isithuthuthu sinobungozi ingakumbi xa ungawa, ungalimala kabuhlungu. And ungaze ukhwele isithuthuthu usele utywala, nditsho utshaye neziyobisi. Isithuthuthu sifuna uhlale ukumqondo opheleleyo.

Andiqondi ukuba ingawutshintshatshintsha umzila ngoba kaloku abantu bathatha iibhasi ezithile kuba bezazi ukuba zidlula kuloo ndawo. Ngoba ngelinye ixesha abantu xa bethatha amabhasi, akutsho ukuthi bazofika nebhasi apha iya khona, bahlika ezindleleni. So, ukutshintshatshintsha iibhasi kungachaphazela abantu abakhweleyo kakhulu, yingako kumele baqhubeke behamba umzila owodwa.

Xa ungumqhubi weebhasi ezihamba imigama emide, xa uziva ukuba udiniwe ngoku, kuyafuneka ngelinye ixesha ufumane igaraji ekufutshane upake kuyo, uhambe uyosela amanzi ukhe uye nasendlini encinci. Kodwa ke ngamaxesha amanintsi kuye kube khona nabanye abantu enincedisana nabo. Xa uziva udiniwe uyamxelela, wena uhlale uphumle, yena aqhubeke nendlela. Kodwa ke xa kwenzeka ukuthi uyi-one, ungacela nabakhweli bakho ukuthi ubaxelele ukuthi udiniwe, ucela uphumla kancinci, kwenzele ungenzi iingozi endleleni.